Nna banka ya ka, ke banka e leng hore, e fatshe ka ditjeho. Hobane ka kgwedi ha ke lefe letho ho sebedisa account ya ka, mme ke patala jwalo ka ha ke sebedisa karete ya ka, ke kgona le ho beha tjhelete mme ba mfe ditswala tseo tsa kgwedi le kgwedi.

Ntho ya pele o tshwanetseng hore o e tsebe, o tlo qala o patala UIF hang ha fela monga hao a qeta ho register-a le ba Lekgotla la tsa Mosebetsi. Ka morao ho moo, o lokela ke hore o no etele sebakeng sane sa Lekgotla la tsa bo Mosebetsi ho sheba e le hore ka nnete ebe monga hao o ngodisitse mono. Hang ha feela e ba o hlahella mono tseba hore kgwedi le kgwedi tjhelete e tlo hulwa ho wena le monga hao, o boela hape o sheba ba le pampitshaneng ya hao ya mokgolo o we fumanang ha ngwe ka kgwedi hore o tle o bone hore o hulelwa bokae e leng yona tjhelete ya UIF.

Eya monghadi, ke ya tseba ha ne ke qala ho etsa account ena ya ho beha tjhelete, re dumellane ka hore ke nke be ka ntsha tjhelete ho fihlela nako ya teng e fihla. Mare ka ha jwale, nou tjena ke hloka ho sebedisa tjhelete, kea tseba hore hona mono kontrakeng ene re saena nna le wena, re e tekena nna le wena ho na le sebaka mane moo e bontshang hore ha feela ke roba selekane sa ka le wena ke tlo kgona ho fumana tjhelete e kae. Ke kopa re shebisane ho hlaha lehlakoreng leno mme ke tle ke kgone ho fumana tjhelete ya ka, ho ba ke na le mosebetsi e ke tlameileng ke etse ka yona tjhelete eno, ha e ne e se ka mabaka hana jwale nka be ke tlohela tjhelete eno e nne e dule mono kgwedi le kgwedi, ke nto kreya interest ya ka.

Molekane, ka baka la hore wa tseba re bangata, mme re tlameha re kgethe batho bao re tla tlameha hore ebe bona ba tla fumana tjhelete enana ha ke hlokahala. Mabaka aka a tlo etsa hore ke kgethe batho ba babedi be nna ke ba nahanneng ke hobane, bona seemong sa bona ka tsela eo ba sebedisang tjhelete ka yona, ba kgona ho sebedisa tjhelete ka tsela e lokileng, mme ba na le tsohle tse ke nahanang hore ba di hloka hana jwale, ka hoo ho ka ba bobebe for bona hore ba sebedise tjhelete mabakeng eo re tla ba bontsha ona hore ba thuse bana ka ona. Wena o e bona jwang?

Dumela mo heso. Ke ne ke founa mabapi le account ya hao e setseng morao, ke founa tjena ho ba ke hlokomela hore ha o sa tswele pele o patala account o tlo iphumana o le ka tlasa kgatello ya sekoloto se hodimo, mme le tswala e tlo fihla e kena sekolotong sa hao e tlo ba hodimo hoo o tlo sitwa le ke ho patala, mme seo se tlo kgannela mane moo eleng hore banka e tlo tla e tlo tlameha ho nka tseo e tla kgona ho di nka ho patala sekoloto. Mme ho thibela seno o nka kgona ho etsa kutlwano ya hore wena o ka kgona ho patala bokae ka kgwedi, mme re tle re e theose haeba tjhelete o tshwanetseng ho e patala ka kgwedi e le ngata, puisano pakeng tsa rona e nka o beha ka lehlakoreng le lokileng.

Motho wa heso ke bona tjhelete e ke e fumaneng, e sa tsamaye le tjhelete e ngotsweng dibukeng, ebe ho etsahetse jwang, hobaneng ha e le nna ya fumanang tjhelete e tlase ho ye e ngotsweng bukeng. Ho ka ba jwang ha nke ra dula fatshe, ra shebisana dibuka pele ke tla fumana tjhelete, mme haeba ke yona tsela enana e re tlo sebetsa ka yona re sa batle ho lekola diphoso nna nakong e tlang stokvel-eng monana ke tlo ipatla kantle, haebaneng dintho ha di sebetse ka tsela e lokileng. Hang ha feela re qeta ho sheba dibuka, ebe dibuka di ya tshwana tseba nna ngwaneso ha e le ka hara stockvel-e sena se tjena ha se ntho e ke tlo e etsa ho tswella pele le lona ho ba tshebedisano mmoho ya tjhelete e hlakile ke ntho e siko ka mona.